U bvisiwa ha kholomo maṋanga zwi vha zwi tshi khou thusa na u vha u khou ḓivha uri kholomo dzau ndi dzifhio sa ezwi vhalisi vha tshi vha vha tshi khou lisa kholomo dzo fhambananaho nga u ya nga u fhambanana ha miḓi, zwino zwi nga thusa uri musi wo bvisa maṋanga kha kholomo u vhe u tshi khou ḓivha uri dza afho huṅwe muḓini ndi dza lushaka ḓe, kana zwa vha zwi khou thusa kha u ḓivha, kha u ḓivha uri ndi lushaka lufhio lwa kholomo nga murahu ha musi wo bvisa maṋanga. Nṋe ndi vhona unga u bvisa maṋanga kha kholomo ndi zwa ndeme nga maanḓa kha u ṱoḓa u ḓivha lushaka lwa kholomo uri kholomo ndi ya lushaka lufhio. Zwinga thusa uri na musi u tshi khou ṱoḓa kholomo yau u ṱavhanye u i wane nga u ṱavhanya.

Vhalimi vhane vha vha vho lima mabulasini. Masiandoitwa ane a vha a ne a nga bvelela bulasini ine yo ṱavha mavhele musi ho wa tshifhango, mavhele a nga ḓi siṋa oṱhe a bulasini, havha uvha uri ndi hone vha tshi khou fhelelwa nga mavhele avho nga murahu musi a tshi ḓovha o siṋa ngauri, tshifhango musi tshi tshi wa tshi vha tshi khou ḓisa zwithu zwi nonga zwifheṱi zwine zwa ḓo ḽa mavhele, mavhele a vha a sa tshena mutakalo wavhuḓi. Zwine zwa ḓo ita uri mavhele a siṋe a si tsha aluwa zwavhuḓi ngauri hu ḓovha ho no vha na tshinyalelo dzo fhambananaho musi hu tshi vha na tshifhango, ndo livhuwa.

Mavu a Afurika Tshipembe o vha a tshi ri thusa u wana zwiḽiwa nga khavho, ndi khou amba nga zwiḽiwa zwa pfhushi, zwiḽiwa zwi re na mutakalo, mavu a dovha hafhu a ri thusa kha u fhaṱa dzi nnḓu, mavu a dovha hafhu uri thusa wana maḓi. Mavu a dovha futhi hafhu a ri thusa u shula ngao sa ezwi o vha a one a ne ra kona u ita ngao dzi nnḓu na u shula ngao, mavu a dovha hafhu a ri thusa u ita dzimbondo ngao uri ri vhe ro tsireledzea.

Ee, ndi zwa ndeme, tsha u thoma ndi zwa ndeme ngauri musi ḓuvha ḽi tshi fhisa khuhu dzi tea u dzula dzi na maḓi tsini, tsha vhuvhili ngauri maḓi ndi a ndeme ngauri musi ḓuvha ḽi tshi fhisa maḓi a siho tsini khuhu dzi nga fa kana dza ṋoka, ṋa. Tvhuraru maḓi ndi a ndeme uri a dzule a hone hokoni, a kona u fhungudza na mufhiso u ne wa vha u hone nga ngomu, zwi vha zwi tshi khou thusa khuhu uri dzi dzule dzi na mutakalo ngomu sa izwi maḓi a a ndeme na kha vhutshilo ha muthu muṅwe na muṅwe fhano ḽifhasi.

Hai, a thi vhoni huna masiandoitwa ane a vha hone, u tsheiwa ha maṋanga a kholomo zwi vha zwi tshi khou thusa uri musi wo tshea maṋanga u vhe u khou ḓivha uri kholomo ifhio ndi ya lushaka lufhio, wa dovha hafhu wa ḓivha na uri kholomo iyi i wela kha muṱa mufhio sa izwi vhalisa vha kholomo vha tshilisa kholomo vha tshilisa kholomo dza miḓi ya u ya nga u fhambanana, ahuna masiandoitwa a u tshea ha maṋanga a kholomo, zwi Ya thusa na kha malwadze. U sa vha hone ha mananga a kholomo zwi a alafha na malwadze o fhambananaho na maṅwe o yaho nga u fhambana.

U ya nga ha kuvhonele kwanga, tsha u thoma, muthu musi a tshi ṱoḓa u ita mukoki, khavhe na ndavha na mitakalo ya vhathu, vhathu musi hu tshi itwa mikoki ri yea u sedza na vhupo hune ha khou iteliwa khaho, dovha hafhu ra tea u sedza uri afho fhethu huna mutakalo wavhuḓi u swika ngafhi, ra dovha hafhu ra tea u ṱola na mutakalo wa muthu, sa izwi muthu a tshi khou ita mukoki hu nga ḓivha na khonadzeo ya uri muthu a nga ḓi ḓi tshea, a bva malofha a vho wana malwadze a wela kha mikoki zwa sala mikoki ya hone i si tsha vha ya vhuḓi kana i si na mutakalo ngauri khawo.

Vhathu vha thivhe, vha shumisa nḓila dzo fhambananaho u thivhela malwadze, vha nga vha Vhavenḓa vha Afurika Tshipembe vha shumisa nḓila yo yaho nga u fhambanana. Tsho thoma zwithu zwi ngaho zwifuwo zwe zwi zwi ngaho dzikholomo vha dzi isa fhethu hune ra hu vhidza uri dipeni, vha nga vha makhuwa kana zwithu zwine zwa shumiswa musalauno vha ya ya kha madokotela alafha kana u ṱola zwifuwo uri zwi na mutakalo wa vhuḓi u swika gai ṅwedzi muṅwe na muṅwe hu u itela u thivhela malwadze kha zwifuwo.

U sa kona u vhulunga maḓi ndi zwine zwa ḓo ita uri gomelelo ḽi vhe hone kha zwavhulimi. Vhulimi uri hu vhe ho tsireledzea kana zwimedzwa, kana zwithu zwine vha vha uri vha vha vha khou zwi ṱavha zwo fhambananaho, vha tea u ḓivha kuvhulungele kwa maḓi uri hu si vhe na u sa vha hone nga maḓi kana u shotha ha maḓi siani ḽa zwa vhulimi, u sa tambisa maḓi na u ṱutshela u dzula wo vulela dziphaiphi zwi songo tea hu u itela uri ri kone u vhulunga maḓi lwa tshifhinga tshilapfhu.

Tshithu tsha u thoma tsha ndeme tshine nda nga tshi ita, ndi u vha na baki, nda hwala khavhitshi sa ezwi khavhitshi muthu we a vha a khou teya u dzi renga a songo tsha dzi renga, nda dzi dzhenisa bakini khavhitshi nda tshimbila ndi khou tou dzi rengisa mashango ḓavha o yaho nga u fhambanana, hu u kona kana hu u itela u ṱhupha maṱhupho e nda ṱangana nao, kana u wana tshelede nga murahu ha musi muthu o kana murengi we a vha a khou ṱoḓa u renga khavhishi a songo tsha renga. Tshine nda nga tshi ita ndi u toya nda ita market nda rengisa khavhitshi kana nda wana muṅwe murengi a ne a nga thoma nga u badela tshelede ṱhukhuṱhukhu musi a sathu ḓo dzhia edzo khavhitshi.

Tsha u thoma ndi khavhitshi, tsha vhuvhili ndi mutshaini, tsha vhuraru ndi sipinatshi, zwi tevhelaho mirambo, tshiṅwe hafhu ha dovha ha vha dzikhavhitshi, tshiṅwe.

U vha hone ha dzimvula tshi songo lavhelelwaho, mvula dzingaho dza miḓalo, dzo no sokou dzula dzi tshi khou na tshifhinga tshoṱhe.

Ndi nga ṱoḓa u amba na muhulwane wa shophoni uri vha ye vhasedze kha dzikhamera uri a thonga nwa kana u vula boḓelo musi ndi nga ngomu vhengele.

Nga u ṱoḓa vhahulwane vhane vha ḓivha nga ha vhulimi uri vha kone u vha ṱuṱuwedza kana u vha sumbedzisa uri kha sia ḽa zwa vhulimi muthu u tea u vha na tshenzhemo kana u ḓivha zwithu zwi tevhelaho zwi ngaho, u ṱhogomela zwithu zwa bulasini, u ṱhogomela zwimedzwa zwine vha vha vho zwi ṱavha, u ḓivha na kushumisele kwa zwishumiswa zwa hanefho bulasini.

Siani ḽa zwa vhulimi u to vha u na tshenzhemo kana u na tshifhinga sa ezwi vhathu vha vhafumakadzi ri tshi dzulela u vha ri na mishumo minzhi, kha buḓo ḽa zwa vhulimi ahuna uri vha nga kona u ni ṱhogomela sa ezwi ḽi tshi ṱoda muthu a re na nungo.

Hu u itela u ḓivha uri ndi miri ifhiyo kana zwishumisa zwifhiyo zwine vha to zwi shumisa musi vha tshi ṱoḓa u ita waini.

Ku ḓivhele, kana kushumisele kwa mavu.

Ndo vha ndi tshi ḓo ṱavha zwithu zwi ngaho miroho, dzikhavhitshi, mitshaeni zwispinatshi, mirambo, ngauri ndi zwithu zwine kha vhupo ha hashu ri zwi wana nga murahu ha musi ro tou thoma ra tou ṋamela zwiṋamelo ra yo zwi renga kule. Tshelede yanga ndo yanga ndo vha ndi tshi nga i shumisa u wana goloi ṱhukhu uri ndi kone u tshimbila ndi khou rengisa iyo miroho.

Ee, hu u itela uri vhadzulatsini kana vhadzulapo vha wane zwithu zwi ngaho mitshelo, zwimedzwa, miroho.

Ndi tshishumiswa tshine tsha shumiswa u dzhia zwipeme kha tshifuwo tsha tshinnani zwi tshiya kha tshifuwo tsha tshisadzini.

Dzine dza vha hone vhukati ha khuhu dza mahayani na khuhu dzine dza tou fuwelwa u kudzela makumba, kha khuhu dza mahayani makumba ane a vha o kudzelwa nga khuhu, khuhu dzi ama, dzi nga shumisiwa uri hu vhe na zwikukwana zwinzhi, ri tshi ḓa kha dzine dza vha dzo tou fuwelwa makumba, dzi vha dzi khou itelwa u rengisiwa uri hu kone u vha na zwisevho.

Nṋe kha malwadze na nndwa dza muvhili, u fhungudza mvelele ya milandu ya mishumo, na u bveledza vhutsila na mushumo wa ndeme, u ṱuṱuwedza vhuṱhogwa ha vhashumi u fhungudza mitengo ya mishumo.

U shuma nga mbilu yoṱhe na u fulufhela, na u tikedza vhashumi vha u na u funza vhaṅwe, u tevhedza mulayo wa mutakalo na tsireledzo, u sumbedza vhudzekani na vhuṱali, u ḓi hwalela na u ṱoḓa u bvela phanḓa.

U sa vhea nṱha mutakalo na tsireledzo, u tambula nga mushumo hu nonga thaidzo, u sa vhea vhashumi nga nḓila yavha ya vhuthu, u fhungudza vhukoni ha mushumi, u sa vhea pfhanelo dza vhashumi nṱha. Nazwo ndi masiandoitwa a si a vhuḓi kha zwa vhulimi.

Zwa zwi gwada na mushumo wa vhu thihi, nnḓa ha hezwo u shumisa zwithu zwiswa zwino thusa uri mulimi a bveledze na musi hu tshi shanduka kilima, u vhulunga maḓi kana shango na mbalo ya u lima, a wanala na mutakalo wa zwifuwo u wanala ha mutakalo wa zwi fuwo na zwimela zwawa, thekhinoḽodzhi ya u langa u bveledza, u shumisa muswe na mupu kha shango, u shandula nḓowelo ya u lima.

Zwi huluhulu kha mafhungo a zwa vhulimi ndambedzisiso ya nḓila dza u bveledza vhokoni havho, vha khou ṱangana na zwi thivheli zwinzhi zwine zwa thivhela u bvelela havho kha nḓila ya vhudalo hezwi ndi zwiṅwe zwa zwi thivhele zwo na u fhaṱuwa na vhukuma. U sa vha na pfanelo yo linganelaho kha mavu na thundu, u shumiswa ha mvelelo na vhu vhu vhu gevhenga, u sa wanala ha mafhungo na dzi khole dza vhukoni, u konḓelwa u wana tshelede na thikhedzo ya zwa lufuno, zwikalo zwa muṱa na vhu ḓifhinduleli ha ndango, u shayeya ha tshigwada na maanḓa a vhuthihi. Nṱha ha hezwo u tandulula zwi thivheli hezwi zwi ṱoḓa maitele a u fhelela pfhanelo dza vhafumakadzi kha mavu.

U gonya ha mitengo ya mapfura a zwi vhaswa zwono vhuya zwa ita uri vhalimi vha lengise kana vha ṱutshele mishumo ya vhulimi hezwi zwi bva kha zwithu zwi tevhelaho, mitengo i sa konedzeyo ya mapfura i ita uri zwa coast zwa bve mveledzo zwi ta.

U konḓelwa u wana mishumo ya pfanelo na malapfu, vhashumi vha si na pfunzo vha nga konḓelwa u wana mishumo yono naho kana vha kume miholo ya fhasi.

U kundelwa u wana mishumo ya pfanelo na ma lafho, vhashumi vha sinaho pfunzo vha nga kundelwa u wana mishumo yo kunaho kana vha si wane miholo vha wane vha nga wana miholo ya fhasi, hezwo zwi nga bveledza tshenzhemo dza shango u shandula mishumo na u shayeya tsireledzo ya vhulakanyi. U vhu u vhulelwa u alusa kana u tshimbidza na vhuimo ha vhuḓalo, u fhungudzea ha vhukoni na vhuḓivhi ha u shuma zwavhuḓi.

Nisa nyimele dza vhutshilo ha vhashumi vha mabulasini zwi ṱoḓa vhukando ho dzudzanywaho u bva kha vhuima ha pfanelo mutakalo, pfunzo na vhuḓivhi kha mushumo, hezwi ndi vhukando vhu hulwane vhune hanga tevhedza u itela u fhaṱa vhutshilo ha ndeme ha vhashumi vha bulasini na u khwinisa mutakalo na tsireledzo ya mushumo mushumo, u khuthadza u dzhiwa nṱha ha vhashumi, u khwinisa nḓowelo ya vhutshilo ya vhashumi, na u fhaṱa pulane kana u puḽanela pfunzo na vhukoni.

Vhashumi zwi kho kwama tsheo dza u ṱavha kana u kana nga nḓila dzine dza kona u shumisa tshumisano ya vhathu, zwine zwa vheya mbilu ya vhu gudedzi na u bveledza hezwi zwi ngavha zwa ndeme kha zwi fhinga zwa u ṱavha kha mishumo ya bulasi kana kha dzi khala dza u ita mushumo, u ṱavha ha tshumelo kana u kana tsheo dza mushumo.

Shumisa zwimela zwi re na mapfhura a zwi vhaswa kana u fhungudza tshifhinga, hu u itela u bveledza zwi vhaswa zwa vhuhosi kana u shumisa mbalo na vhushumi u shumisa zwimela zwi zwo fhambananaho, kana u shumisa kana u khwinisa u sa thoma ha mapfura a zwi vhaswa, na u bveledzwa ha zwi vhaswa zwino khwinisa na zwi bveledzwa zwa nḓila dzoṱhe dza u bvelela.

Ndi u thoma nga u ṱhogomela na u ṱalusa zwi phimo zwa u tsireledza vhutshilo na u tshimbidza vhuhali ha vhashumi, hezwi ndi zwi vhalo zwa mishumo yavho u ṱhogomela na u ṱalusa zwi pimo zwa u tsireledza vhashumi, u fhaṱa na u bvela na u bvela phanḓa nga mulayo wa u tsireledza vhashumi.

Khwinisa mutakalo na na tsireledzo ya mushumo, u khuthadza o dzhiwa nṱha ha vhashumi, u khwinisa nḓowelo ya vhutshilo ya vhashumi, u fhaṱa tshikalo tsha vhutshilo ha mbilu.

Khaedu dzine dza nga vha hone ndi dza uri kharali zwi medzwa kana mbeu yavho i si ya vhuḓi zwi ḓo sia vhathu vha songo tsha takala nahone hu si tshavha na u bvela phanḓa nga ha zwi medzwa zwavho.

Ndi u vhona uri fhethu hune vha vha kho dzula hone vho tsireledzea nahone hu na mutakalo, nahone vha na zwiḽiwa zwo linganaho, na u sedza uri edzo nnḓu dzine vha kho dzula kha dzo mvula i tshi ina vha ḓovha vho tsireledzea.

Matshudeni ngauri navho vha a ṱoḓa tshelede yavho ine vha ḓo kona u ḓi seivela musi zwikolo zwo vala, hu u itela u sa ṱwa vha kho tswenya kana u dina vha bebi vhavho nga masheleni.

Sana na vha rangaphanḓa vha zwa maḓi na vhafarisi ha maḓi, u dzudzanya na u sika maitele ao u ṱavhanya u fhedzisa ṱhahelelo, u shumisa dzi khumbelo na zwithu zwa thekinoḽodzhi, u shumisana na vha rangaphanḓa vha zwa maḓi na vhafarisi ha maḓi.

Vhagudisi vha milayo na maitele a u tsireledza vhashumi kha zwa vhulimi occupational health and safety.

Vha dzule uri vha dzule vho tsireledzea nahone vha kone u shumiswa izwo zwi shumiswa hu itela uri bulasi ḽi lalame kana ḽi vhe ḽihulu.

Nga murahu ha musi zwiṋoni zwo ṱhukhulwa mathenga, a yi tsha shumiswa i a laṱwa i a laṱiwa nga ndavha ya uri tshiṅwe tshifhinga u ya wana tshiṋoni tshi na vhulwadze.

U ṱhukhula khuhu zwi dzhia mithethe i linganaho thirty, u sumbedza uri wo fhedza u ṱhukhula khuhu ndi nga murahu ha musi musi u khou vhona khuhu yau i si tshena mathenga nahone yo kuna lune yo lugela u bika nahone yo tshetsheleliwa.

Nga u to aneiwa hu u itela uri hu songo siṋa kana u vha na dzimbungu.

Zwi bva na kha uri ndi tshifuwo tshifhio, kanzhi vhunzhi ha zwifuwo vhaṅwe vha zwi shumisa u ita ngadzo dzi ngoma, kana dziṅwe tshaka dza dzi dza shumisa lukanda lwa zwifuwo u ita ngadzo zwiambaro zwa culture.

Maḓi ane a vha uri o fhisesa u tou dzhenisa khuhu wa dovha wa i bvisa wa i ṱhuvha wo tou i fara, hu itela uri hu iteliwa uri khuhu i songo vhibva kana u bva lukanda ya sala i si tshena lukanda.

A dzudzwa nga mafuridzhi kana mathennge, nga temperature yo linganelaho ine ya vha six degrees celsius. Uri musi a tshi sala a tshi ya mimakete a vhe a kha ḓivha a vhuḓi nahone o thoma a ya a ṱoliwa ḽebuthari nga vhaḓivhi vha hazwo uri naa ngoho mafhi a tshe a vhuḓi naa.

Nga u dzula u ṱolela u ṱolelwa ha malofha kana u dzhia dzi test dza malofha, hu u itela u ḓivha u dzula u kho ḓivha mutakalo wau.

Ee lu hone hu u itela u dzula u khou sedza uri makumba o lugelwa u yo u rengiswa naa nahone o hula naa.

Ee dzi hone, nḓila dza hone ndi musi hu tshi vha na vhathu vha tshinnani vhane vha tea u ya muḽani u bviswa u lwo lukanda hu u itela u thivhela malwadze o yaho nga u fhambanana.

Hu vha hu tshi khou itelwa uri muthu muṅwe na muṅwe a ne a vha o ya kha iḽo guvhangano kana hu tshitshavha hu itela uri vhathu vhoṱhe vha kone u ḽa hu si na a ne a khou tea u shotha zwiḽiwa.

Hune nṋe nda dzula hone hu shumiswa zwanḓa u to ṱhuvha khuhu, nahone ndi vhona hu zwone zwa ndeme hu itela uri khuhu na musi u tshi u khou i ṱhukhula u vhone uri yo kuna. Na uri ri i ṱanzwa lunzhi u swika ri tshi vhona uri yo lugela uri u kone u i tshetshelela u kone u i vhea tshivhasoni.

Ee ndi a muḓivha nahone ndi vhona zwi zwa ndeme ngauri o ḓi thomela bindu ḽawe ḽine a ḓo wana zwiḽiwa sa izwi mishumo i tshi khou konḓa fhano Afrika Tshipembe.

U ya nga ha kuvhonele kwanga kana nga ha kuhumbulele kwanga, ndi vhona hu uri ndi zwa ndeme ngauri ri wana vhuṱamboni kana musi vhathu vha tshi khou thwasa vha tshi nyaga iyo mukumba hu u itela u ita mirumba ya u lidza ngayo.

Zwi vha zwi songo tea ngauri u nga wana zwifuwo zwinzhi zwi si na mafhi.

Ee ndo no ḓi wana ndi khou thusa, ndo wana hu zwone zwithu zwo leluwaho nga maanḓa, nahone zwo vha zwi si khou konḓa sa izwi ri tshi thoma ra vhilisa maḓi hu u itela uri ri kone u ṱhuvha khuhu i bve i sale yo tshena zwavhuḓi.

Hai a thi thu ḓi wana ndi khou shela mulenzhe sa ezwi ndi sa ḓivhi ku vhulayele kwa zwifuwo.

U ya nga ha nṋe nḓila dza sialala dza u vhulaya dzo ya nga u fhambanana, hu nga ḓi vha nga u to vhulaya nga lufhanga kana nga u tou tzhipa.

U to iḽa nga matsheloni, kana u to i omisa, kana u to i o tsha.

Musi hu tshi khou vhulawa zwifuwo hu tea u vha na maga a tsireledzo a vhashumi a ngaho zwiḽiwa na mupo.

Tshenzhemo dzine vha ṱangana nadzo musi vha tshi khou hama zwifuwo. Tshifuwo tshi nga ḓi vha tshina vhulwadze kana u pfhukelwa nga tshitzhili.

Vhunzhi ha vhathu vhane vha vhori vhavha vho ṱhuvha khuhu vhaṅwe munukho houḽa wa dzi khuhu, i ya vha hambela lune vhapfa uri a vha tsha tama u ḽa heiḽa khuhu, na ku viele kana kutshetshelele kwa khuhu vhaṅwe zwi a vha ṱuwisela dzangalelo ḽa u iḽa.

Vha vha na nyofho dza uri na nangoho vha tshi khou vhulaya adzi zwifuwo zwihulwane hu na zwiṅwe zwine zwa ḓo hula u nga ezwi ḽa naa.

U ita lukanda uri lu si vhe na ma ma maipfi, kana u leluwa ha thanda na maipfi ha dovha hafhi ha vha na u oma ha lukanda kana u vhibva.

Uri naa tshifuwo tsho lugela uri tshi hamiwe mafhi na kana a tshi na vhuṅwe vhulwadze kana tshitzhili.

U wana vhakalaha vhahulwane vhane vha ḓivha nga ha kuṱhavhele kwa zwifuwo.

Hu na vhugudisi ha zwa u fhedza ṋama ha dovha hafhu ha vha na vhugudisi ha zwa mutakalo, na vhugudisi ha thekhiniki ya u vhulaha, ha dovha hafhu ha vha na vhugudisi ha zwa mutakalo na u vhulunga zwifuwo. Tshiṅwe hafhu ha vha na vhugudisi ha milayo na ndangulo, hafhu ha dovha ha vha na zwa ikonomi na mushumo ha dovha hafhu ha vha na vhugudisi ha nḓila dza dza mishumo na zwishumiswa.

U kona u bvisa lukanda na u kona u ṱanzwa lukanda lwa tshifuwo.

Banga ḽa u vhulaya na banga ḽa u bvisa lukanda paper kana huku kana maṱari, zwi tea u ṱanzwiwa nahone uri zwi ome.

Vhuponi ha hashu ri shumisa u to hama nga zwanḓa kana ra shumisa mitshini ya hone ya u tou hama.

Huna phambano khulu sa ezwi zwi khuhu a dzi hamiwi mafhi na uri na ku bvisele kwa lukanda a lu fani. Ngauri khuhu ri tou ṱhuvha nga maḓi ngeno lukanda lwa zwifuwo lu tshi to tsheiwa kana ha vha na zwishumiswa zwine zwa shumiswa hu u itela u kona u bvisa lukanda.

Zwo shandula ngauri kale ro vha ri tshi to ḓi hamela mafhi riṋe vhaṅwe hu sina uri ri khou shumisa zwa mitshini, ra tshi to ḓi hamela mafhi ra fhedza ra ḓi shumisela one. Zwino mafhi a tshi hamiwa hu ḓa ha dzhia vhathu vha mutakalo vha thoma vha maṱola kana vha mavhea firidzhini vha kona u ṱuwa vha maisa maṅwe mashophoni uri a rengisiwe ngeno hu uri riṋe kale rovha ri sa zwi iti hezwo zwithu.

Musi ri tshi i ṱoḓa u ṱhukhula khuhu, ri to i dzhia ra i fara nga maphapha na milenzhe ra fara mukulo ra i ṱhukhula, u bva hafho ri zwi ita musi ro vhea maḓi nga thungo musi a tshi khou vhila ri tshi fhedza ra ra ilitsha ya thoma ya bva malofha nyana ro i ṱhukhula ṱhoho ya yo ra i vhea thungo. Fhedzi ro no fhedza ra dzhia ra i panga nga ngomu maḓini ro no i panga nga ngomu maḓini a u fhisa ra kona u i ṱhuvha mathenga u swika i tshi i tshi vha ya vhuḓi i si tshena mathenga ra kona u i tshetshelela ra kona u bika yo kuna.